Go rulaganyetsa loeto lwa sekgala se se leele ka koloi, o tshwanetse go tokafatsa boitemogelo jwa loeto la gago ka gore ga o bankanyetsa loeto la gago, o tshwanetse go dira seo nako e telele pele ga o ka tsena mo leetong lewa, ka gore ga o na go itemogela mathata ka lookwane le tlhokomelo ya koloi mo maotong. Ebile gape, o tshwanetse go itse tsela eo o tlileng go e dirisa, e o tla bo o tsamaya ka yone gore ke dikgwetlho dife tse o ka itemogela mo go tsona. Ebile gape o tshwanetse le go ela maemo a bosa mo nakong e o tla bo rulaganya leeto ka yone gore a tla be e le maemo a bosa a a ntseng yang ebile ke eng se o tshwanetseng go se rulaganya gape.

Go ka tshwanna ke gore go netefadiwe fa mongwe le mongwe o tsenang mo nageng, a tsena se molao ebile o ka tshwanna ke go phuruphudiwa go go tseneletseng ga a tsena le ga a tswa, ka naga mme mongwe le mongwe o tla fitlhelwang a le molato ka go ka thota batho ka dikhontheinara ebile le ka dikgoka, o tshwanetse ke go bona kotlhao e e maleba, e e molebaganeng ebile e tshwanetse go nna e telele kwa kgolegelong.

Ke tla mo eletsa ka gore, go matshwanedi ebile go maleba gore a ise koloi ko mothong o e leng gore o na le boitseanape jwa go bankanya koloi ka gore seno e tlile go mo fokoletsa dituelo tse e leng gore e tlile go nna le di tatlhegelo mo go ene ge a ka naya motho o sa itseng go baakanya koloi gore a e baakanye.

Nna nka kgona nka rata go nna mokgweetsi wa thekisi ebile nka se rotloetse bone bakgweetsi thekisi ka gore ga ba na maitemogelo a go bereka batho ba ba farologaneng ka nako a e leng gore nna ke na le one.

Lekgetlho la ntlha fa ke ne ke pagama sefofane, ke ne ke fofela kwa toropo-kgolo ya Cape Town, ebile ke ne ke ikutlwa ke tshogile fa sefofane e le gone se tlile go simolola go fofa. Lebelo le le neng le taboga ka lone ke ne ke ikutlwa ke tshogile, mme mo tsamaong ya nako ga se sena go tloga se le mo moeng, letshogo le ne la feela, ka kgona go nna ke dudisegile sentle go fitlhela leeto laka ke fitlha ko ke ne ke ya ko teng.

Ga nka tsaya leeto le le leele, nka rata go dirisa sepalamo sa sefofane ka gore se bolokesegile mme se boloka nako ebile se go naya le boitemogelo jo boša ba gongwe le gongwe ko o fofele yang ko teng ka o dirisa difofane tse di farologaneng.

Go tlatsa bapagami phetelela go ka baka mo e leng gore go ka ama dikarolo dingwe tsa koloi kana sejanaga. Re ka palelwa ke go rwala morwalo o e leng gore seo lekanyeditswe go ya jaaka ga morwalo o tlabe o se rwele e le o feteletseng. Mme jalo mokgweetsi wa sepalangwa seo, a ka latlhegelwa ke taolo ya sepalangwa seo. Mme jalo seo se ka tlhola kotsi mme sa ama le go utlwisa ba bapagami ba sepagangwa sewa botlhoko mme le ba dipalangwa tse dingwe .

Ee seno ke tsela e tlwaelegileng ya go tsamaya mo lefelong le ke nnang mo go lone ka gore ke lefelo le eleng gore le babalesegile ebile ga le na dikotsi di le dintsi tsa batsamai ka dinao.

Dirori tse di rwalang dithoto di ama dithoto ka tsela eleng gore dithoto di dula nako e telele di le mo tseleng ebile di tsukutsega. Ka jaalo ga di na go tsena tso tsotlhe di felletse ebile di le mo seemong se e leng gore di ne di tsamaisiwa ke sone. Ebile dirori go ralala lefatshe mo marekisetsong a lefatshe lotlhe pharakano mo tseleng ko di yang ko teng di a fa re bua ka go ya jaaka lebelo le dikoloi tse di seng ka sebaka se se kima di leng ka teng.

Dipalangwa tse di akaretsang bese, terena le difatanaga tse di farologaneng.

Ke nagana gore ditirelo tsa Bolt le Uber, di sireletsegile ebile di sireletsegile ka tsela ya gore di go neela kitso ka motho o e leng gore o tlile go go tsaya. Di go neela yaalo maina a feleletseng gore o ka kgona go neela balosika le ditsala fa go na le sengwe se o se belaelang ka ga motho oo, or ka ga ditiro tse o tla beng o di dira ka nako eo, wa kgona go arogana molaetsa owa kana maina awa o le balosika le ditsala gore ge go ka direga sengwe, ba kgone go tsiboga e sale nako.